Faeye, morobila, morogo, thelela.

Go jala diapole go batlagale dithoto tsa teng mme o tshele manyora o ntse o nosetsa thata le thata mme ka dipanana go patlagala half ya panana o e tshele manyoro e kopantsha le mmu ntse e gola.

Go jala ditamati, ditamati di tshwanetse go jalwa mo godimo ga mobu o na leng phepo e e lekaneng di tshwanetse go jalwa mo nakong ya selemo fa mogote o se fete fifty degrees pele ga go jalwa go botlhokwa go dirisa maatla a a tshwanang le metsi le go netefatsa gore mobu o tshwanetse go nna o se tshwaragane, go rojwa ditamati-ditamati di rwala mafoko a monate fa di amogela letsatsi le le lekanang le metsi go tlhoka gore di dire o ba go rotloetsa tlholego e sa robalela ditamati di tshwanetse go rotloediwa fa di ntse di gola le fa go lebetse gore di tlogele morwalo.

Go lukisa mobu rooibos-o e tla mo. Mobung o nonofileng mo Western Cape mo Aforika Borwa o na le sebopego sa di mineral-e di le kgethegileng mobu o tshwanetse go nna o dirile setse mo go o itumedisang le go nna o na le acidic e nnyane, go botlhokwa go tlhatlhoba go se dirile e fertilizer e ntsi ke gore rooibos e neela botsogo mo mmung o sa na leng phepo e e lekaneng.

Go fokotsa kate go tsaya motlhofo go fokotsa kotsi ya motho go thusa le ka bophelo jwang letlalo.

Go bula botlalo ka botlalo le mekgabiso ya go kgaoganya tshenyego ya tokololo le poelo go itshoka ditlhare tsa rooibos.

Mafatshe a sa kgotsofalele phetogo ya maemo a ditikologo.

Go dira go dirisa propertics metsi ya ditlhare tsa tlhago processing eno e thusa go oketsa dinomoro tsa di jeme.

Maungo a dipanana le maungo apole a dirang mabele a rona gore a siame, mme a phele a ntse a sireletsa malwetse a mangwe ka nako tsotlhe.

Le dithotse ke eng e e dirang le dithotse ke setso se se bonwang go tlhokomela le go jalwa mo ditlhopheng tsa eng tsa maemo ao nko ya badiredi letlha goreng le jalo letlha le dirisa tseno tseo tse di tlhatlhetseng dikarolotsi.

Di na le thulaganyo ya climate change ke ditlhopha tsa dire sephuthelo.

Fa go tlogela dipotso tse di reng ka Wine Farming go akaretsa ditaba tsa mafelo a go ditso tsa one go tswa kwa dikolong tsa vine yard dijo tsa wine di tshwantsha le boitshwaro jwa ditlhare tse di tlhokomelang mo go tsa ya le go raya re ka rera ka mefuta ya dijalo le ka mo dikoloing tsa ditlhare di leng go farms, a go fela di khutshwafatse tseo go fitlha.

Pele ya sengwe go tlhokega setšhaba se se tsweletseng matlho a lebile mo diphatseng tsa dikamano, kitso le bokgoni tshimo ya lebaka la setso go amogela mebusong le khutliso.

Go thusa mo tikologong rooibos-e ga e tswelele kgolo ya tsatsi kgotsa na go emela go shasha kwa lefatsheng, le fa go shebe le kgolo le go negetse kgolo rooibos-o se bidisa tseno rona go opela mo tirong tse di modumo mephato fa go se amogelwe mo ngwadiso.

Dithoro ke dilo tse di ka tlhokegang mo setšhaba ka go thusa go tshegetsa le go boledisa le tsela ya go direla teng ga ntlha ya mediba.

Tsa mobu go tlhokomela mariga le motlha molemo tsa tlhokomela netefatsa maemo a temothuo.

Boitumelo le tshepiso le melemo a sejalo.

Tlhagiso lesedi ya mmino go ntsha lephata la tshwanelo, thuso mo tlhokomelong ya peo skin care.

Dingwe di dirisitse jaana banking and planting di dingwe di a jalwa dingwe di apewa.

Ke ne ke tla reka ditamati morogo lephutsi di carrot beetroot ka gonne ke tsona tse di nang le dikotla ka bontsi le dibithamini.

Thekenoloji e ma ja jang temothuo le kgwebo ya maungo e ama jana tshomarelo ya tlhagiso le pabalesego tlhokomelo ya ka nako tsa seithuti phetogo ya tsela ya di kgama.

Maungo a mangwe a na le matsatsi a ona go jadiwa ka gonne a tla swa ga ese matsatsi a teng a go jalwa jaaka ditamati di jalwa mariga ka selemo di ka šwa.

Kotsi tsa metabolism maungo a tla thusa go tlosa dikhupelo tsa tiro ya mmele go dira gore mmele o tswelele ka go di itirela energy le go thusa go boloka maemo a phepo e e siameng mo mmeleng, dikgolo tsa phepo e e rategang maungo a na le di chemical-e tse di botlhokwa go netefatsa gore mmele o tlhokomelo bogolo jwa phepo e e nepagalang le go ntsha maungo.

Maungo a na le seabe se se kutlwaneng mo setšhabeng ikonomi ya Aforika Borwa ka tsela e e lekaneng go akaretsa ditsela tse baagi tsa go supa boemedi le ditshwanelo tsa baagi ke gore go tlhokega go utlwa gore le fa go se be go na le go tsena ga baagi ba ba sa tlhokegang ba ba ikgokaganya mo lefatsheng le ba ganatsang tsa bokgoni lefatshe la Botswana le bua ka go tlhokega go dikotla.

Boitekanelo jwa mmele merogo e e nang le dikarolo tse di thusang mmele di bale seabe mo go tokafatseng mebala emise le go laola matshwao a tlhokomelo tla tlhamo e tswang mororo kgang mana le nduga yo tsameletseng ko boreneng batsweletsi.